Ndicinga ubana yibhasi ekhuselekileyo kuneteksi kuba noko oodrayiva beebhasi babini abafani nabo beeteksi aba bangalaliyo endleleni.

Ndicinga ukubana yibhasi enedekha enye kuba le ineedekha ezimbini ingathi ibande kakhulu ingakhawuleza iwe ilale ngecala.

Kule meko ndingabaleka ndiphindele endlini ndiyofuna ikhadi lam lebhasi.

Ndingambuza umqhubi uba ayikho na enye indlela yokubhatala ibhasi osowugqiba ke ngoku ndizawufumana loo mpendulo ndiyane ke ndithathe eso sigqibo.

Ndingamcebisa ukuba makaqiniseke ngendlela ekubhatalwa ngayo ebhasini ayazi uba kubhatala njani phambi koba ayokhwela xa esiya emsebenzini.

Ndingaziva ndixhalabile kakhulu kuba ke ndingangabi nasiqinisekiso sokuba ifikile ibhasi yandishiya okanye ayinofika kwayona.

Ndingaqala ucinga amacebo woba ndingaya njani emsebenzini kwangexesha.

Kule meko njemba ixesha elinintsi iibhasi ezinintsi ukwazi uma epaseyijini ngeenyawo ubambelele phezulu ndingazama elo cebo.

Ndingabuza udrayiva uba uhamba ayojika phi ukufika uba indlela yakhe ayijiki kufitshane kunale ndiya kuyo ogqiba ndimcele andishiye apho ukuze ndikwazi ukubona icebo eliya phambili. mUzekelo ndihayikhe kwezinye iimoto okanye ndithi chu ngeenyawo.

Ndingaziva ndinexhala kakhulu kwaye ayinondiphatha kakuhle loo nto kuba kutheni ndingayazanga phambilini.

Ibaluleke kakhulu kuba loo nto iyane isinike njengabakhweli beebhasi siyane silibale ixesha esihamba ngalo side siyofika emsebenzini, iyasiphazamisa kakhulu kuba ixesha elinintsi abantu balichuphile ixesha.

Kubaluleke kakhulu uba ibhasi ilibambe ixesha ephuma ngalo kuba abantu ixesha elinintsi balicuphile ixesha.

Abakweli beebhasi bachaphazeleka kakhulu xa kunyuka amaxabiso webhasi kuba ke yeyona hlobo lohambo ebebethembele kuloo.

Izizathu zokuba ibhasi zitshintshe indlela zayo umzila ehamba ngawo zininzi ziyane zishiyashiyane ngeemeko umzekelo uba kuyanetha kukho iindlela enebhulorho ibhasi angenokwazi uyiwela.

Iyabaphazamisa kakhulu emsebenzini ngoba andiqondi uba baye bayirhola imali yabo iphelele.

Ndicinga uba makayithenge uba yena uyibona isisombululo esimfaneleyo kule meko akuyo.

Abakhweli beebhayisekile badibana noodrayiva okanye abaqhubi beemoto abangakhathaliyo baye batshayise ke ngoku balimale kanjalo.

Ndingamcebisa uba makanxibe iimpahla ezikhanyayo okanye ezi kuthiwa zii-reflectors kwaye ayazi imithetho yendlela yokuba xa kuhamba ezi moto yena abe ehamba okanye ame. Ndingamcebisa futhi uba makahambele ecaleni kakhulu kula nto kuthiwa yi-yellow line, kulo mgca otyheli.

Izizathu ziyashiyana ke kodwa abantu bayayenza loo nto kuba ke bebale ukonga imali kula maxabiso aphezulu webhasi neeteksi.

yIashiyashiyana kodwa ke umzekelo njengento ze-traffic.

Ayikho imilungiselelo eyenziweyo ngurhulumente ukuze abahambi ngenyawo bazive bekhuselekile.